Umhlobo wam konyanzeleka adibane nalaa nto esiyibiza ngokuthi ngumntu onocacisa ngezemali, i-financial advisor. Angaya nakoomaOld Mutual, Sanlam, iikhampani ezinkulu ukuthi acele uncedwa phana adityaniswe nabo bantu. Abo ke ngabo abantu abanomnceda ukuthi ilawulwe njani imali.

Ndingathi, ndingathi ewe. Kuba baye babone ukuthi ukuba bazawuba namatyala bamane befowunelwa kuba i-interest lena iyazala, iyazala, imane ikhula xa bengabhatali okanye bebhatala kancinci. So it's better kubo ukuthi baye koomatshonisa baboleke imali ukuze baphefumle kancane.

Ngoku ke into yokuba umntu afumane imali yegranti okutsha angaya phana ebrantshini. Kwaye angasebenzisa i-intanethi le, asebenzise ifowuni le okanye asebenzise iinto ekuthiwa zii-internet cafes apho kunothola uncedo malula nje.

Konyanzeleka izame i-ID, apho xa ene-ID ke kulapho yonke into inokwenzeka. Aye kulo brantshi okanye kuloo bhanki angayithandayo okanye ayibonayo ukuthi iyafikeleleka kuye. Kulapho ke ngoku angayithola ikhadi lebhanki.

Olu hlobo lelona qoqosho olukhulu apho ucinga umntu adibanise usapho nabasondeleleyo ukuthi benze laa nto kuthiwa umgalelo. Umgalelo unceda kakhulu ukuba umntu makaseyive. Enzele xa iyi-turn yakhe ke ngoku afumane iisentana naye, which is imalana.

Kujongwa inshorensi, kujongwa indlela lena osebenzisana ngayo phana. Kujongwe i-bank statement, kujongwe i-ID. Kujongwe nje ukuthi yini lena oyibhatalayo nongayibhataliyo khona ukuze batshone, bajonge ne-credit score ukuthi yakho ime kanjani kwicala lobhatala.

Nangona kungekho mandi kodwa ke yona iye incede ekubeni umntu xa kuthiwa akasenamsebenzi okanye kuthiwe i-contract yakhe emsebenzini iphelile. Kulapho ke ehamba eya kwaLabour eyokleyima phana for iimali ezi ezimane zitsalwa, ibe khona intwanana emana eyifumana oko uphela kwenyanga, qho uphela kwenyanga.

Ibaluleke kakhulu i-inshorensi khona ukuze izinto ezibhekene nomngcwabo wakho mhla washiya umndeni, abantwana zikhavarisheke. Kwaye ke kuncediswane nalo mbutho .

Kubaluleke kakhulu ukuthi ufunde iindlela zokonga than ufunda okanye ukwenza ityala ngaphandle koba ufunde iindlela zokonga. Mhlawumbe apho ufunde khona kulapho ke ngoku ungasoze ulenze ityala. Uyawusuke wenze ityala hlambi elibhadlileyo elizawungenisa imali kwaye.

Malume, kuzawunyanzeleka ukhe uye udibane nabantu bakoo-financial advisors kulapho ke baza kucacisela ngobunzima, ngoburongo okanye ngeengxaki okanye ngezinto ezenza ukuthi uma usiya koomatshonisa uzawukwenza ityala libe more than eli unalo.

Kubaluleke kakhulu kuba funeka uqonde ukuthi iinkcukacha ukuthi uma uswelekile okanye usweleke ngengozi baza kubhatala na okanye yintoni izinto ekumela uyazizisa ezizawusapota ukuthi manje sekutshonile and ke ngoku funeka ikleyim kwaba ababhalisileyo as ii-beneficiary phaa.

Ukuvala, ukuvula i-akhawunti yebhanki kukuseyiva imali, kukugcina imali igcinekile ngokusemthethweni kwaye ngokuqinisekileyo ukuba akho mntu ozokwazi ukuthi ayithathe phaa kuyo, as for safety reasons sikhabe sisitsho.